Go tshameka metshameko ya kgaisano mo seeleketeroniking go ka nna le mosola ebile o kgona go ikentsha bodutu ka dinako tse dingwe, seo se go thusa le gore o nne le bokgoni jwa go farologanya mathata, se go dira botlhale, o kgona go dira ditsala, o ka kgona go dira dilo tse dintsi, o ithuta dilo tse di farologaneng. Go tshameka metshameko e ntseng jaana go go ruta le go itse ka dipalo, go bala, go buisa, go dira dilo tse di farologaneng ka gore metshameko ya teng e farologane. O ka tsaya metshameko ona jaaka thuto.

Ee, go nna teng ga metshameko mo mogaleng, go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Bašwa ba le bantsi ga ba itse metshameko e ne e tshamekiwa kwa lebaleng jaaka nako tsa rona pele. Gompieno o kgonang kopana le ngwana wa dingwaga di le tlhano a tshotse mogala wa letheka a tshameka metshameko yone e ya megala ya letheka. Seo se dirile gore bana ba se ka ba itse metshameko e tshamekelang kwa ntle.

Go na le metshameko e e farologaneng e o ka e tshamekang e e leng gore e ka go kgatlhisa jaaka motshameko wa bolo. Batho ba rata go tshameka bolo jaanong o kgona go tshameka motshameko wa kgaisano ya bolo, kgwele ya dinao bathong, wena o itlhopela ba o tla ba ratang, ba o tla bonang ke bone ba ka fenyang, jaanong ga ba fenya o tla kgona go bona morokotso wa gago. Go na le motshameko wa batho ba ba palamang dipitse, motshameko oo o itlhophela pitse e o e ratang, e wena o ka bonang e na le lobelo le le ntsi gore e ka win-a, ga o tlhophile pitse eo e be e fenya, wa go kgona gore o bone morokotso wa gago.

Metshameko ya gompieno batho ba dirisa dieleketeroniki thata go tshameka. Bogologolo batho ba ne ba tshameka kwa ntle go le monate. Gompieno bašwa ba ithatela go tshameka tsa seeleketeroniki ka gore tseo bontsi jwa bone di ba ntsha bodutu, tsone di tla di ruta mme nako nngwe di kgona go nna kotsi, di kgona go ba ruta go itse go bala, go itse go buisa, dipalo, di kgona le gore di ba thuse go dira botsala, go na le batho ba ba ditlhong, ba e leng gore ga ba kgone go bua le batho jaanong metshameko ya seeleketeroniki e kgona go ba fa maatla.

Mo metshamekong ya seeleketeroniki o ithatela gore o kgona go fenya, mme go fenya ga gago o kgona go fiwa madi, seo se a kgatlha, se go dira gore o nne pelotelele ga ntse o tshameka. Ke be ke rate le gore o kgona go nna botlhale ka gore o feleletsa o itse go bala, o feleletsa o itse go , o ithuta dilo tse dintsi ka metshameko ya seeleketeroniki, mme seo se dira gore motho o nne le tswelelopele mo go tshamekang.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa inthanete, wa go tlhoka go tsenya maina a gago a feleletse, o tsenya dinomoro tsa gago tse o di dirisang tsa mogala wa letheka. Seo sa go kgona gore o nne o tsena mo inthaneteng o tshameka metshameko e e farologaneng, metshameko ya go tshwana le leotwana, metshameko ya kgwele ya dinao, metshameko ya dipitse, motshameko wa sefofane. Metshameko o monate wa ona ke gore o na le moputso o fiwa madi ga o fentse.